Ngokubona kwami nazi izici okumele azihlolisise ukuze aqinisekise ukuthi ukukhokha imali mboleko kwisixazululo esifanele kuye yena. Kungamele abuke isidingo sangempela semali, aphinde abuke amandla okukhokha emumva, aphinde abuye imibandela yemalimboleko aphinde futhi abuke imiphumela eside yemalimboleko abuke futhi izingozi zokuboleka imali, aphinde abuke ukwethembeka kwebhange noma isikhungo semalimboleko, ebese egcina ngokubonisa ukubonisana nochwepheshe bezomnotho. Ukuboleka imali yomuntu siqu. Kuyisinqumo esibalulekile esidinga ukuhlaziya ngokucophelela. U-Oliviwe kufanele aqinisekise ukuthi uyayiqonda yonke imininingwane anakekele amandla akhe okwenza izinkokhelo futhi acabangele zonke izingozi nezinzuzo ngaphambi kokuzibophela.

Ngokucabanga kwami nangokubona kwami, ukufaka isicelo se-UIF uma uxoshiwe, kungaba inqubo edidayo futhi edinga ukubekezelela, ikakhulukazi uma, uma uwumuntu osheshayo ukuzwela futhi nemizwa yakho isika idangele, noma ungazi kahle ukuthi uqale kuphi. Kodwa-ke nazi izinyathelo ezibalulekile okungamele uzilandele. Okokuqala, kungamele uqoqe amadokhumenti adingekayo, kuphinde kube ukuthi uvakashela e-labour center, bese kube ukuthi uyaqhubeka ngezinsuku zokubika.

Injabulo engenayo iphazamise wonke amacebe ebenginayo ngalolu suku. Manje sengicabanga ukuthi lokhu kusho ukuthini ngempilo yami? Kungaba ukuqala kokutshalwa kwemali entsha? Noma ukwenza iphupho libe ngokoqobo? Kuyamangaza ukuzwa ukuthi ukulinda ukubekezela nokuba ney'nqubomgomo ecacile ngemali kungaba nempumelelo enjalo. Ngizizwa ngijabulile kakhulu umdlandla futhi sengikulungele ukucabanga ngesinyathelo esilandelayo, ngokuhlakanipha nokukhula. Ngempela ngiyamangala futhi ngiyajabula, ngijabula nje kakhulu ngesinqumo engisithathile ngemali yami. Konke engizokwenza njengamanje kuzongiholela ekutheni ngiphumelele, nginze kancono futhi ngithathe izinqumo eziphilile.